O tlametse a lo etsa sekoloto hore ba tsebe ho mo tshepa ka sekoloto mme o tlameha a lo bula sekoloto kae, kae hore ba tsebe ho mo tshepa ka sekoloto sena.

Ke ka botsa banka hore lebaka la bona ke eng. Ke utlwa hantle hore na ba hanela eng, mohlala, tabeng tsa, di-credit score le moputso o sa lekaneng kapa dikoloto tse ngata, kapa hore na bothata e tlabe e le eng kapa ke ka tseka kadimo. Banka e nngwe hobane mekgatlo e fapaneng e na le maemo a fapaneng.

Tax Free Savings Account ke account yeo Mmuso wa Afrika Borwa e ho thehileng ho thusa batho, ho boloka le ho tsetela tjhelete, ntle le ho lefa lekgetho mofuteng o itseng. Ka mokgwa o sebetsang ka teng, o ka boloka tjhelete, wa tsetela tjhelete ho yone, mme tjhelete e kgolo le tswalo ya yone di hola ntle le hore o lefe lekgetho.

Ee, ke na le ya ho patala jwalo ka ha ke tshepisitse, hobane ke a tseba ke kentse ka hara eng mme ke tla etsa bojohle ba hore ke patale ka nako.

Cheque Account ke account e o ka kenya le ho ntsha tjhelete ka yona ka mehla. Or mme o ka sebedisa ho lefa ditjeho tsa letsatsi le letsatsi. Hape e sebetsa bakeng sa ho fumana moputso ho lefa ka card ho etsa di- transfer le ho etsa di withdrawal di-ATM-eng.

Dumela mme kapa ntate. Ke ne ke re ke o hopotse hore account ya hao sa ntse e kolota mme ke o hopotse le ditlamorao tsa sena. Ke hobane o tla fumana tswala bakeng sena mme tjhelete e tla eketseha kgwedi le kgwedi. Ha o sa patale, mme o qetelle o blacklist-iwe.

Nka etsa bo nnete ba hore ke ya small claims court haebe tjhelete e le ka tlasa twenty thousand kapa ke batle thuso ya moemedi wa molao haeba e le ngata.

Motho a ka kenya kopo ya UIF ka mekgwa e latelang ya pele ka Internet-eng ho WWW Dot kapa ka ho etela ofisi ya Labour haufi le wena.

Overdraft facility ke tshebetso eo banka e fanang ka yone, e dumellang ho ntsha tjhelete ho feta eo nang le yona account-eng.

Nka fetola mofuta wa leano, moo eleng hore ke tjhentjha ho tloha ho individual cover ya ho family cover. E nngwe e nka e fetolang ke mokgwa wa puseletso moo e leng hore nka tjhentjha hore tefo e etswe ka beke ka kgwedi kapo ka selemo.

Ke ile ka utlwa ka di-company tsena ka dipapatso tsa tsone metjheng ya puisano le internet-eng. Hape ke ile ka ithuta ka tsona ka ho etsa dipatlisiso, ha ke hloka ditshebeletso tsa kalafo.

Ho bula bukana ya banka, o lokela ho etela banka eo o e ratang. O nkile ID ya hao kapa passport, lengolo la bonnete le address jwalo ka bill ya motlakase le hundred ranta ho feta ho qala. Moo bankeng ba tla ho thusa ho tlatsa diforomo tsa ho bula account-o ebe o kenya tjhelete ya ho qala.

Batho ba bangata ha ba kgethe tshireletso e felletseng hobane di tefello tsa yona ke tse phahameng mme ba ikutlwa eka ba keke ba e hloka ka pele. Hape ba bang ha ba utlwisisi melemo yohle ya yona, ke ka hona ba kgethang e theko e tlase fela.

Nkgono a ka kenya app-e founung ya hae tjena, o tlameha a bulele Play store kapa app store founung ya hae, a batle lebitso la banka eo a e sebedisang, mohlala, Capitec Bank kapa FNB mme o tla tobetsa install ho kenya app eo e be wa e bula. O tla latela ditaelo tsa ho ngodisa ho ke nyeletsa nomoro ya mohala le ID mme mohlomong o hloka ho etela banka ho netefatsa ngodiso.

Ee, ke ele hloko ditefiso tsa selemo le selemo hobane hangata di bonahala di le nyane empa ha di bokellwa di ka ba hodimo ho tsa kgwedi le kgwedi. Ditifiso tsa kgwedi le kgwedi tsona di re bontsha hantle hore re lefa bokae ka nako e kgutshwane mme ho bonolo ho bona hore na di ama budget ya rona jwalo.

Ha ke lebetse PIN ya ka, ho nka metsotso e ka bang five ho e hlakisa ka ho latela mehato app kapa website ya banka e fanang ka yona. Ha ngata ke hloka ho netefatsa boitsebiso ba ka pele, empa ke kgona ho iketsetsa ke le mong haebe ke ntse ke hopola dintlha tsa ka tsa phodiso.

Ke tla ba hlalosetsa dintlha tsena tse ka thusang batho ba qalang ho reka matlo ya pele, e leng hore ba tlameha ba patale tjhelete ya deposit e leng ya ten percent. Ha ebe e le sa sa pele ya bobedi e leng poloko, moo e leng hore ba lokela hore ba be le poloko e lekaneng bakeng sa ditjeho tsohle tse ka hlahang nakong ya ho reka le ho falella. Ya boraro e leng insurance hobane ba lokela hoba le insurance ya ntlo ya le ya bophelo ka lebaka la mokitlane.

Batho ba ka fumanang thuso ya U _I _F ke basebetsi ba lahlehetsweng ke mosebetsi ntle le ho molato wa bone. Ke batho ba kulang kapa ba sa kgoneng ho sebetsa ka lebaka la maemo a itseng. U_ I _F e emela Unemployment Insurance Fund, mme e thusa basebetsi ba lahlehetsweng ke mesebetsi, ba kulang ba le di tshedimosetso kapa basadi ba nang le boimana. Ha U_ I _F e sokodisa o lokela ho etela ofisi ya Department of Labour kapa ho sebedisa website ya UI_ F ho e lokisa.